Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba tlhoka tiro ka ditsela di le dintsi tse di kotsi. Batho ba ba senang tiro gantsi ga bana madi a a oketsegileng a go reka data. Fa data e le theko e kwa godimo ba palelwa ke go dira dithulaganyo tsa kgwebo online go bapatsa, go dirisa ditirelo tsa puso tse di lebaganeng le inthanete jalo-jalo. Le gone, motho yo o batlang tiro a ka palelwa ke go romela CV kgotsa go tsaya karolo mo dipuisanong tse di dirwang online ka lebaka la tlhokego ya data.

Nna, data e ke e dirisang ga jaana ke e bidiwang ka leina la Rain. Rain ke data e leng gore e tla e na le farologano mo go tse dingwe gonne ke a kgwedi kaofela e sa fele, o e patala fela ga nosi ka kgwedi e leng two hundred and sixty rand, e tsaya sebaka sa kgwedi le gone e kgona go tsamaya ka lobelo.

Go ya ka nna, ke itumedise kwa ke data e e sa feleng e bidiwa unlimited o kgona go e berekisa kgwedi yotlhe o e le gore e patala ga esi fela ka kgwedi nngwe le nngwe, e tsena go tloga mo letsatsing le neng o e patala ka lona.

Ke akanya gore e tla e fetola ka go nna le lebelo le le kwa godimo thata le gone e tla dira nako ya karabo e di kgone go nna kwa godimo le dikgokagano tse di oketsegileng mme madirelo a tla tswelang mosola ke a dithuto, dipitso le dipuo le a boitekanelo le one a dikgwebo. Le gone, ditšhono tse di tla tlhaga ke ditiro tse dintšhwa le dikgwebo tse dintšhwa le tshireletso le polokelo ya go bona o bolokile data ya gago le dithuto le tsona di tla nna le bokgoni jo bontšhwa.

Tsala, ga jaana reka mowa airtime ga o fetsa o tlo go kgona go reka data mo airtime o tle be o e rekile. Ga o fetsa gone foo network-e e tshwanetse e be e le go on go bontsha gore o batla go tlhaeletsa, ga o fetsa o kanna wa tsena mo mafaratlhatlheng a tshwanang le tsone di-WhatsApp-o go buisa le batho.

Fa go le jalo, ke tshwanetse go netefatsa gore ke tswala data fa ke sa e dirise le gone ke dula ke beile seyalemoya sa me go data saver mo e leng gore e molpolokela data, ke laole le tshedimosetso ya di-App-e tse di mo founung jaaka le gone ke dirise Wi-Fi fa go kgonega go boloka data ya ka ke seke ka tshameka dipina kgotsa difilimi ke sa di save-a mo founung ya ka le gone ke sa ka dira di-automatic update mo e leng gore di tla fetsa data ya ka le gone ke itse gore data e dirisiwa jang le gone ke e rekela data e lekaneng gore nako e kae.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme ko fetole gore e nne data ka gonne fa ke rekile mowa ke kgona go bona gore ke ka kgetha, ke batla data e ntseng jang e lekaneng gore nako e kae go nna le gore fa ke le kwa lebenkeleng ke a bo ke reka data fela jalo gonne yona se tseneng ba e tlhophile gone ka mokgwa o e leng gore e tla dula e le jalo, go nna le gore ke reke data ke reka mowa ke gone mo e leng gore ke kgona go boloka madi.